Swa koteka ku va munhu a yi kuma mali ya yena ya UIF hikuva, loko a heleriwe hi ntirho khamphani yaleyo a tirhelaka yona yi fanele yi n'wi nyiketa maphepha yo karhi ku va a ya ma tata, loko a heta ku ya ma tata, ivi i yona khamphani yi n'wi submit-ela, endzhaku ka nkarhi a kuma mali liya ya UIF.

Mfanelo yo kuma UIF hambileswi a hlongoriweke a nga ha ri na yona hikuva, loko munhu nawu wa South Afrika wu vula leswaku, loko munhu a vuya a hlongoriwa hikuva a yivile, kumbe matikhomelo yo ka ya nga ri kahle, kumbe a lo ti fambela a nga ri na xivangelo xo twala, a nga fanelanga a kuma UIF.

Enkarhini wun'wanyana swi kahle, kambe nkarhi wun'wanyana a swi kahle hikuva ku na minchumu leyi hi tsandzekaka ku ti endlela hi hexe leyi yi lavaka ku ri hi ya etihofisini ta vona ku va va yi pfuna.

Ya va khumba loko mi kuma leswaku mali leyi hi yi tirhisaka leyi yi nga rhandi ya le South Africa yi le hansi, yi le hansi swinene kambe loko yi ri henhla va vuyeriwa.

Ndzi vona swi olova swinene, ndzi vona swi olova hikuva loko u nga hakeli digital-i u fanele u khandziya thekisi, leyi nga ta ya yi ya ku chicha edorobeni. Se loko u hakela dijitali a wa ha kumeki u tirhise mali ya ku va u khandziya u ya dorobeni kumbe u ya laha u faneleke u hakela kona kambe u hetelela u tirhise mali ya le hansi.

Munhu wa swi kota ku ti endlela yin'wanyana PIN-i, kambe loko a tsandzeka u fanele a ya etihofisini ta vanhu va bangi leyi a yi tirhisaka.

Loko u ri mutswari munhu loyi a nga xaxametiwaka i vana, loko ku ri vana munhu loyi a nga xaxametiwaka i mutswari kumbe vatswari nakona swi na nkoka ku hlawula hi vutlhari leswaku u swi tiva ku ri loko u humeleriwe hi khombo, wa swi tiva ku ri munhu yaloye u ta kota ku yimela timhaka hinkwato.

A ku ta va na nkwetlembetano wa ku va vanhu va lava ku kuma timali ta vona, hikokwalaho ka ku va a ka ha ri na nkarhi wa ku rindza.

Ku xava ti-data hi selulafoni swa olovisa hikuva a wa ha fanelanga wa ha ya ku xaveni airtime-i exopeni kumbe exiphazeni, laha u faneleke u xava airtime-i ivi u vuya u endla vulavisisi bya leswaku airtime ya wena yi nga xava ti-data to fika hi kwini. So swa olova loko u nghena ka bangi a a ka app ya bangi ya selulafoni ya wena, wa swi kota ku u loko u fika u vheta u xava ti-data u nga ha endli vulavisisi byo karhi. Ku ri data ya wena leyi u faneleke u yi xava yi fika kwini na ku swi endlisa ku yini.

Leswi va swi tekelaka ngopfu enhlokweni i ku langutisa leswaku munhu yaloye wa tirha, nakona u tirha kwini, u hola mali muni, na leswi munhu a endlaka swona hi mali ya yena hi tin'hweti na tin'hweti.

Swi olovisa hi ndlela ya ku ri a a swa ha fani na loko u nyika munhu mali hi mavoko, kambe loko munhu u n'wi nyiketa hi bangi ya yena swa olova hikuva a wa ha fanelangi u ya teka mali liya u yi chela ebangi. Ende swi olovisa swilo hikuva munhu a nga ha tikumi a tirhise mali ya yena a nga swi voni na ku yi helele kwini hikwalaho ka ku, loko mali yi ri bangi swa olova ku va u yi vekisa ku ri u nga koti ku yi tirhisa hi nkarhi wolowo.

Xana i yini leswi swi lavekaka ku va ndzi kota ku hundzisa mali eka akhawunti ya munhu un'wanyana? xana swi laveka leswaku mina ndzi va ndzi ri na mali eka akhawunti ya mina ku va ndzi kota ku amukela mali ya kusuka eka munhu un'wanyana? naswona hi swihi switirhisiwa leswi swi lavekaka ku va ndzi kota ku va ndzi ri na akhawunti?

Xana ndzi nga endla yini leswaku mali ya mina yi tshama yi hlayisekile minkarhi hinkwayo? Ni nga hlayisa njhani PIN-i ya mina leyi ni yi tirhisaka ku pfula bangi ya mina ya selulafoni? Nakona hi swihi swilaveko leswi swi nga swa nkoka leswi ni faneleke ni swi tiva ku va ndzi kota ku hlayisa mali ya mina hi ku tirhisa bangi ya selulafoni?

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va tidyondzisa ku veka mali ya leswi va lavaka ku swi endla, hikuva ku lomba mali loko u swi tiva ku ri u nge koti ku hakela ku ya va ntlhontlho e vuton'wini bya wena. So swi vuya swi antswa loko munhu a tidyondzisa ku ka muholo wa yena lowu a wu kumaka n'hweti na n'hweti a veki mali yo karhi leyi nga ta kota ku n'wi fikelerisa eka leswi a lavaka ku endla swona.

Bangi leyinene leyi munhu a nga endlaka xikombelo xa xikweleti xa swichudeni eka yona ni vona ku ri FNB, hikuva FNB i bangi leyi ni nga yi tirhisa nkarhi wa ku leha ende ndzi vona leswaku ya tshembeka.

Ndzi vona ku ri mianakanyo leyinene hikuva swi ta olovisa swilo, na ku va vanhu va kota ku hatlisa va amukela timali ta vona swi ta va swi olova.

Xivangelo hileswaku vanhu va hlangana ni mintlhontlho emisaveni. Naswona swi endla leswaku loko va ri na tiakhawunti ta ku hlayisa mali va ri na mali eka tiakhawunti teleto, va swi kota ku ya ebangi va ya fika va ku va lava mali ya vona nkarhi wu nga se fika.

Xipfuno xa vutshunguri hi laha munhu a kotisaka ku vekisa mali ya yena kumbe va tekaka mali ya yena n'hweti na n'hweti, leswaku loko ko tshuka ku va na ndzindzakhombo kumbe a vabya a nga ri na mali ya ku kota ku hakela ku va a ya tshunguriwa, wa swi kota ku tirhisa xipfuno xa swa vutshunguri leswaku va kota ku n'wi tshungula hi xona.

Ku hakela xikweleti xa xichudeni u hakela hi ku ya hi malembe lama u dyondzaka wona, na hi leswi va nga ku pimerisa xiswona ku va u hakerisa xiswona.

Emikarhini ya ku tala lava ni va vonaka hi lava va vekisaka mali leswaku va kota ku xava swakudya swa ku tala hi maphaketi.

Ndzi nga n'wi hlohlotelo leswaku a download app leyi nga ta kota ku n'wi pfuna ku va a hoxa mali eka yona. App ya ku fana na MTN mobile money app ya momo leyi a nga kotaka ku hoxa mali eka yona a nga zanga a ya ebangi ku kota ku va a senda mali a sendela munhu loyi a lavaka ku sendela yena.

Hambi vanhu u va tshemba hambi vanhu u nga va tshembi ni vona ku nga ri mhaka leyinene leswaku u va joyina ku va u hlayisa mali na vona hikuva munhu u nga tibyela leswaku wa n'wi tshemba kasi munhu yaloye a nga tshembeki nakona loko se swi ta eka timali ku na vanhu va ku tala lava va hetelelaka va tirhisa timali ta vanhu van'wanyana.

Mina ku ya hi leswi ni tivaka swona loko u yini ebank u ya kuma khadi leriwani va ku langutisa ku ri u faneriwa hi ku kuma mali yo fika kwini. Loko ku ri u faneriwa hi ku kuma mali yo ringana ten thousand rand va ku nyika yona ten thousand rand yaleyo eka khadi rona leriyani ivi u yi tirhisa vona loko n'hweti yi hela va ta va va kha va koka mali ya vona eka khadi kumbe eka bangi kumbe eka khadi leri u va nyikaka mpfumelelo ya leswaku va koka yona mali liyani.

Swi vula ku va mi va mi hlanganile mi twanana leswaku n'hweti na n'hweti mi veka mali muni kumbe vhiki na vhiki mi veka mali muni. Leyi mi twananaka na kona leswaku mali leyiwani i mali ya ku mi ta endla yini hi yona. Hi leswi ni twisisaka swona nakona swi hambanile hikuva loko u veka mali u ri wexe i ku tiyela ebangi kumbe u tilavela xikotela lexi u nga kotaka ku hoxa mali eka xona u nga koti ku yi humesa ivi ka leya ku u tiendlela u ri wexe a wu vi na kwetlembetani na vanhu van'wanyana kambe eka leyi ya ku vekisa na vanhu mikarhi yin'wanyani ku va na mikwetlembetano.

Leswi ndzi swi vonaka ti-project leti va nga ti seketelaka i loko ku ri na project leyi maybe va lavaka ku pfula nghadi ya ku va kota ku byala swakudya swo fana na miroho, swipinachi, tikhavichi ku va va kota ku vona tanihi muganga va kuma ku dya loko se nkarhi wu fikile. Xin'wanyana i ku va va vekisa mali ya ku ya va kota ku ku fambisa vana va vona eswikolweni. Xin'wanyana i ku va va vekisa mali ya ku va va kota ku xava swakudya leswi swi nga ta va kotisa ku va va tshama nkarhi wo leha na swona.

Mativelo ya nomboro ya akhawunti ya yena munhu vanhu va ku tala va yi tiva hikuva va yi cram-a kunene.

Lexi munhu a faneleke ku xi langutisa i ku ri mali leyi a lavaka ku yi vekisa ka akhawunti yaleyo ku laveka mali muni nakona yi fanele yi tshama nkarhi wo leha ku fika kwini. A langutisa na leswaku loko o tshuka a yi humesa ku nga se fika nkarhi lowu a nga veka wona i yini kumbe i mali muni leyi va nga ta n'wi kokela yona kumbe hi swihi switandzhaku swa ku va u hatlisa u humesa mali nkarhi wu nga se fika.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku loko a ya emaxopeni ya ku fana na Shoprite va swi kota ku va va n'wi nyiketa mali ya yena a nga zangi a fikelela ebangi ende nakona swi hlayisekile ku va a kota ku teka mali ya yena eShoprite.

Ku ya hi leswi mina ndzi tivaka swona xikongomelonkulu xa UIF i ku va xi pfuna vanhu lava a va ri eku tirheni loko va tshuka va vabya, loko va tshuka va va va va vayimani kumbe loko va tshuka va heleriwa hi mitirho. Ya pfuna hikuva loko se va nga ha tirhi va swi kota ku kuma mali leyiwani ku kota ku va va kota ku tihanyisa ku ya emahlweni.

Emikarhini ya sweswiwani swa olova ku hakela tiyunivhesiti kumbe swikolo hi bangi kumbe hi inthanete hikuva swi va na vuhlayiseki emikarhini ya ku tala. A swa ha fani na loko munhu a ta fanela a teka mali a ya eposweni laha a nga swi tivi ku ri endleleni ya yena a nga hlangana na vanhu lava va nga n'wi tekelaka mali ya yena kumbe njhani kambe loko u swi endla u titshamele endlwini ya wena swa olova nakona swi na vuhlayiseki.

Ndzi tiva pulatifomo ya ku fana na mukuru leyi munhu un'wana na un'wana a nga yi tirhisaka ku rhumela mali eAfrika-Dzonga.

Ahee va le bangi a ndzi kombela ku pfuniwa hikuva ndzi lemukile leswaku khadi ra mina ra le bangi ri yiviwile nakona a ndzi kombela leswaku mi ndzi pfalela rona hi ku hatlisa leswaku va nga koti ku ri tirhisa lomu va lavaka ku ri tirhisa kona.

A ndzi titwi kahle hikuva ndzi va ndzi langutele ku mali leyiwani ni fanele ni yi tirhisa leswi ni faneleke ni yi tirhisa swona nakona ndzi va se ndzi yi hlayelerile ku ri ndzi ta yi tirhisa yini ende ni ta yi tirhisa hi ndlela yihi kambe loko se va ya va ya koka mali leyi va kokaka yona swi endla leswaku makungu ya mina ya nga ha fambi hi ndlela.

Nkoka wa mali leyi hileswaku endzhaku ka loko vanhu va heleriwe hi mitirho ya va pfuna ku va va kota ku tihlayisa, va hlayisa mindyangu ya vona, va hlayisa vana va vona, va kota ku va yisa eswikolweni, va kota ku tixavela swakudya va hlayiseka loko va ha ri karhi va lava yin'wanyana mitirho.

A ndzi titwa ndzi nga titwi kahle loko ndzi faneleke ndzi boheka especially loko ndzi nga ri na mali ya ku ringanela ku va ndzi hakela kambe loko mali leyi ni nga na yona yi ringanerile a ni vi na xiphiqo kambe loko mali yi nga ringanelanga swa ndzi vavisa swinene.

Hi leswaku yi endla leswaku swi nga olovi ku ri munhu va hatlisa va n'wi tekela mali.

Vukorhokeri lebyi ndzi tshembaka loko swi fika eka ku lomba mali etibangi hi loko ndzi ya laha ku nga na branch ya bangi yaleyo. ndzi vona swi hlayisekile hikuva ndzi va ndzi yile kona ende ndza kota ku va ni swivutiso ndzi kota ku vutisa na ku twisisa leswi ndzi nga swi twisisiku ni nga si lomba mali.

Swi endlile leswaku vanhu lava nga le matikoxikaya va oloveriwa hi ku va va amukela na ku rhumela mali.

Leswi mina ndzi swi vonaka ndzi vona inge leswi swi nga tshikelelaka kumbe ku va sivela ku va va xava ti-data hi tifoni ta vona hi loko va tshuka va nga ri na netiweke eka tiselulafoni ta vona.

Mhaka leyi ndzi yi vona yi nga tshamisekanga hikuva eku heteleleni munhu loko a ya a ya vekisa mali ebangi u va a ri na makungu ya nkoka lawa a lavaka ku ma hetisisa kambe loko vona va hetelela va endla ntswalo wa le henhla swi endla leswaku vanhu va nga ha koti ku fikelela ku endla swilo swa nkoka leswi va lavaka ku swi endla hi mali leyi va va ka va yi vekisile.

Ku ya hi mina ndzi vona ingaku vanhu va ku tala va hluleka ku va vona va tivekela mali hi voxe kambe loko va hlawula ku va mali yi kokeka hi yoxe swa olova hikuva loko mali ya wena yi nghena xikan'wekan'we eka akhawunti ya wena yi vheta yona yi kokeka. Leswi swi endlaka leswaku swi nga olovi ku wena munhu u yi vuyisela endzhaku hambi wo va u lava ku ta yi vuyisela endzhaku kambe loko ku ri wena u yi fambisaka u ta rhanga u ri na ku langutisa swilo leswi u lavaka ku swi endla u nga se fambisa mali liya and u nga hetelela u nga ha yi fambisanga.

Makokelo ya vona ni nga va ni nga ri sure ngopfu hi yona hikuva a ndzi se tshama ndzi lomba mali ebangi mara ku ya hi leswi ndzi nga tshama ndzi twa swona eka wun'wanyana loyi a lombile mali eka Capitec. Mali ya vona ya ntswalo va va va yi katsile eka mali leyi a va ka a yi lombile se loko a ri karhi a hakela u hakela a ri karhi a swi tiva leswaku leyi a yi hakelaka ya ntswalo i mali muni va va va yi nghenelerile eka mali leyi a va ka a yi lombile so ndzi na ku pfumela ku ri ni le ka FNB na ABSA swi tano.

Lexi ndzi nga vulaka xona hi maehleketelo ya mina hileswaku loko munhu a ze a nghena ka machonisi swa tika ku va a huma hikuva xa ku sungula loko u ya nghena ka machonisi ro sungula u ta tibyela leswaku wena u ta swi kota ku maneja timali ta wena endzhaku ka loko u lombile kambe loko u ta va u tlherisele mali ya machonisi u ta swi u va na ku lemuka leswaku mali liya u nga yi tlherisa wa ha yi lava. Wa tsandzeka ku tibyela leswaku hi mali leyi u nga sala na yona endzhaku ka loko u jikisela mali ya machonisi u nga swi kota ku hanya hi yona kambe u tibyela ku ri swa antswa u tlhelela hi loko munhu a va a werile hi ndlela yaleyo.

Loko ndzi lava ku hoxa xikombelo xo lombiwa ka mali ndzi ya ebangi ndzi ya va byela leswaku ndzi lava ku lomba mali. Vona lexi va nga ta ndzi byela xona va ta ndzi byela leswi swi lavekaka eka mina swa ku fana na bank statement xitatimende xa bangi va ni byela na na ku valava three months pay slip na ID na swin'wana na swin'wana leswi swi lavekaka ku va mina ni swi fambisa leswaku va kota ku ni lomba mali.